Nkoka wa swiambalo swa ndhavuko i ku loko u mbale swiambalo swa wena swa ndhavuko eka swiendleko kumbe loko ku ri na ntlangunyana i wa titwa u va na ku tibuma hi swiambalo leswi u nga swi ambala hikuva swiambalo swa ndhavuko i vuhina naswona u titwa kahle ngopfu loko u mbale swona u titwa u ri munhu wo wa matimba no wo tiya loko u ri Mutsonga u ti u titwa u ri Mutsonga wo helela loko i mbarile xibelana xa wena ivi u kota ku na vanhu loko va ta hambi va nga tivi ndzimu ya wena va swi kota ku ringesa ku va ku pfuxela hi yona.

Swiambalo swa ndhavuko leswi swi ambariwaka hi muteki i ku muteki u fanele a va na banci naswona u fanele a mbala e buruku ro leha sweswo swi kombisa eku wa xixima. Mutekiwa na yena u fanele a a mbala e duku a mbala rhoko kumbe xikete xo leha na xi na jacket kumbe jezi leri ri nga ta n'wi pfalaka e makatla sweswo swi kombisa ku wa xixima laha a yaka kona a nge mbalo swilo swo koma hi siku ra yena ra mucato sweswo a hi ndhavuko wa hina.

Xiambalo xa mina a xi ta koka vanhu rinoko na loko munhu a ri kule hikuva a ndzi ta tirhisa e tinguvu ta Xitsonga kumbe minceka ya Xitsonga leyi yi nga na mavalavala yo basa na wasi mavala lawa yo ma tivulavulela na ma ri kule ivi ndzi nga tiyisisa ku yi lehile swinene naswona a yi kombisi emiri wa munhu. Yi nga pfala miri wa munhu yi leha emavokweni na le emilengeni ivi yi va na bandi exisutini leyo i nga vi rhoko ya kahle swinene eka mina.

Ina swiambalo swa ndhavuko swa ha ri kona swa ha ri na nkoka na namuntlha hi ku loko yo ka hi nga ambali swiambalo swa ndhavuko wa hina sei ta fana na ku hi cukumeta e ndhavuko wa hina kumbe a hi swi rhandzi ku va Matsonga. Loko hi nga mbali swibelani swa hina na minceka ya hina swi ta fana na ku hi tifanisa na lavan'wana kumbe vamatikomambe. Loko u ambale swiambalo swa wena swa ndhavuko na wena wa titwa u ri le ndzeni ka wena embilwini ka wena u tsakile hi ku swiambalo swa ndhavuko swi fana na ku i vuhina na ku u tikombisa ku u Mutsonga wo tirhandza.

Switayela leswi swi tolovelekeke i ku va ambala swiambalo kumbe va rhungisa tirhoko ta vona hi tinguvu kumbe minceka ya hina Matsonga naswona va tirhisa e mihlovo leyi yo hambanahambana ya ku yi sasekile naswona yi tisa evutomi eka munhu yi koka munhu rinoko a ha ri le kule le naswona xitayele xin'wana i ku mbala xibelani. Sweswo hi swona swi nga khoma naswona loko munhu wa wansati a ambale rhoko yo endliwa hi nguvu ya Xitsonga wa tidya naswona swi kombisa Vutsonga bya yena Vutsonga ntiyela.

lama loko vavasati va mbale e swibelani va mbala swibelana swo fana swa mihlovo ya pink na tin'wana khale ngopfu a ku khome e muhlovo lowu wa ntima eka xibelani kambe sweswi u ta kuma mihlovo yo hambanahambana naswona miceka leyi va yi ambalaka hi xitalo sweswi se ku na miceka leyi yi nga na xifaniso xa munhu loyi a nga mbala nceka wolowo kumbe n'wana wa yena kumbe munhu loyi va tlangelaka yena siku lero naswona masikwanalama eka miceka ya vona ku na leswi va pfaka va swi tsala.

Ndzi nga ndzi nga lomba kumbe ndzi nga ambala swiambalo swa ma-Indiya lava se va nga kumbe ku cata hikuva swa ndzi tsakisa e ti-necklace na ti-bangle leti va ti vekaka emavokweni ta ndzi tsakisa valava golidi hi wona wu ndzi tsakisaka ngopfu na tinguvu ta vona ta ndzi tsakisa swinene naswona va leha swilo swo sukela la exisutini ku fika le emilengeni hi leswi ndzi swi rhandzaka mina ku ndzi pfala miri wa mina a ndzi lavi swilo swo koma naswona ndzi tsakisiwa hi leswi va swi vekaka la exisutini swo nge i ntambu nyana naswona swa ndzi tsakisa na sari leyi va yi hayekaka etlhelweni kumbe katleni.

Vavasati eka xirhambo lexi va fanele ku va ambala swiambalo swo xiximeka tani ku ri ku va ta ve va seketela munhu loyi a tekiwa va fanele ku va tiyimisela swinene va ti dya hi Vutsonga bya vona naswona va va va sasekile loko va swi lava va nga mbala swibelana va mbala tinguvu kumbe tirhoko leti ti nga rhungiwa tinguvu ta Matsonga kumbe man'wana ma tin'wana tindhavuko ivi vavanuna va nga mbala tinjhovo to to rhungiwa hi tinguvu leti ta vaxisati sweswo swi nga va swi sasekile swinene na vona va fanele ku va hlonipheka.

Vo tala onge a va ha tekeli enhlokweni swidyondziso swa le makaya ya vona a hinkwavo kambe vo tala ngopfungopfu loko se va nga ha tshami na vatswari va vona hi ku emakaya va hi dyondzise ku pfala miri wa hina a va hi dyondzisi ku loko hi ya evanhwini hi famba hi ambale maburuku yo koma kumbe hi famba hi vonisa e mavele kambe masikwana lawa vana va sweswi a va ha swi tekeli enhlokweni naswona a va swi tekeli nhlokweni ku xixima miri wa vona va lava ku ti kombekisa naswona va titwa kahle hi mhaka ya vona yo va nga ambali.

Ina swi kahle swinene ku u tidyondzisa tindzimu tin'wana kumbe ku ambala swiambalo swin'wana sweswo u kombisa vumunhu bya hina hi nga Matsonga hi ku hina Matsonga hi hava xihlawuhlawu se loko u mbala swiambalo swa yin'wana ndhavuko kumbe u vulavula ririmi rin'wana sweswo swi tiyisisa vutikoti bya hina vuswikoti bya hina hi ri Matsonga hina Matsonga hi nyikiwile naswona hi na vuswikoti ngopfu loko swi ta ka ku vulavula tindzimu tin'wana no loko hi mbala swiambalo swa tin'wana swa yin'wana mindhavuko hi languteka kahle hi ku hi tiva ku xixima vanhu van'wana hi va vona va ri vanhu na vona.

vona ka mina laha ndzi tshamaka kona mina kumbe la ndzi humaka kona mina va rhandza swiambalo swa manguva lawa a va rhandzi swiambalo swa ndhavuko swa kala ku u kumbe ambale xibelani ni tinjhovo kumbe a mbale swin'wana swa Maxhosa kumbe ma-India sweswo ndzi vurisiwa hi ku minkarhi yo tala u ta va kuma va mbale ti-jean loko u ya tikerekeni swa kala ku u kuma munhu a mbale eswiambalo swo fana na minceka kumbe va bohe duku vana va manguva lawa na duku a va ri lavi swilo swo fana na swikete valava swo komakoma laha ndzi tshamaka kona.

N'wana wa mina wa xinuna ndzi nga n'wi xavela e tinjhovo na tinsiva ivi ndzi tlhela ndzi n'wi xavela e sutu leyi yi nga rhungiwa hi tinguvu ta Xitsonga ivi n'wana wa mina wa ntombi ndzi nga n'wi xavela e vuhlalu bya le xisutini na bya le mavokweni ndzi n'wi xavela xibelana ndzi n'wi xavela e nceka lowu fambisanaka na xibelana xa yena sweswo swi ta va swi va fanela swinene swi tlhela swi va xongela va ta ve va kombisa ku vona i Matsonga ya xiviri n'wana wa mina wa ntombi ndzi nga tlhela ndzi n'wi xavela e duku ku a ri mbala enhlokweni ya yena.

Vuhlalu lebya byi ambariwaka hi minkhuvo ya ndhavuko yo fana na micato malovolo loko ku tlangeriwa siku ra munhu ro velekiwa u fanele ku va vuhlalu lebyi bya ku ku nga va vuhlalu bya ntima ku nga va vuhlalu bya xitshopana ku nga va vuhlalu bya wasi sweswo swi ya hi wena ku u lava ku mbala vuhlalu bya njhani naswona swiambalo swa wena swi pfumela vuhlalu bya njhani loko xibelana xa wena xi ri swa xitshopana i nga i nga vekela vuhlayi bya xitshopana la emasengeni byi nga na na ku ku basa kasi loko u ri n'anga ya ndhavuko vo tala va vona va mbala vuhlalu byo tshwuka na byo basa a ni tivi ku swi nga vi swi yimela yini kambe hi xitalo va mbala swona.

Ndzi nga n'wi hlamusela ku xo sungula u fanele ku a tiyisisa ku u na ntambu ntambu ya yena a yi na a yi vonakali kumbe wulu ya yena yitsongo nyana a hi leyi nga na mavalavala lawa yo yo vonakala ngopfu ivi a a xava vuhlalu bya yena a nga ve kwihi na kwihi laha swi xavisiwaka kona loko a heta a teka vuhlalu bya a yena a byi tlhloma eka eka ntambu ya yena kumbe wulu leyi ya yena loko ku ri i vuhlalu lebyikulu hi xitalo byi ta lava e yo va yini ntambu a nga chela kambe loko ku ri lebyi vuhlalu lebyitsongo byi ta lava ku a kuma e ntambu leyintsongo swinene ivi a chela loko a hetile u fanele ku a boha loko a hete ku byi rhunga leswaku byi nga dibeki.

Xo sungula ndzi nga n'wi byela ku u fanele ku a yima va kona lava khidzamaka kambe lava swi va swi kotaka kahle yena u fanele ku a va a yimile naswona xibelana xa yena u fanele ku a xi tsimba xi tiya kahle xi xi nga tiyi leswaku xi n'wi khoma ku n'wi vavisa kambe xi fanele ku xi tiya kahle a kota ku a hefemula leswaku naswona xi nga wi a nga xi bohiki ku xiwa xin'wana lexi a faneleke a xi endla i ku i fanele ku a cinisa a nga cinisi makatla kambe a cinisa la ka miri ya yena a faneleke ku cinisa xisuti na masenge ya yena a nga cinisi milenge ngopfu milenge yo n'wi pfuna ku a ya ematlhelweni kambe ngopfungopfu ku cina exisutini u fanele ku a xiyisa e matlhelweni a endla onge wa tiolola nyana kambe a hatlisa.

Vavanuna va Matsonga va mbala tinjhovo na la masengni va mbala e swin'wana swo endliwa hi xikhumba xa swiharhi swi va swi tsemiwe tsemiwile swi nga swi endliwa onge e ncila nyana ivi la nhlokweni va mbala swin'wana naswona swi endliwe hi xikhumba xi va xi ri xirhendzevutana ivi xi le mahlweni nyana xo leha laha ehenhla vo tala hi xitalo va mbala xin'wana naxona xi nga endliwa hi xikhumba xa xiharhi xi va xi nga pfali miri hinkwawo kambe u ta a ta xi hayeka xi pfala e makatla ntsena na la katsongo ka xifuva ntsena ivi va mbala leswi vangaka e pongo nyana nge i mafahlafahlanyana.